Nnyaa, go bua nnete, ga ke motho wa go reetsa seromamowa. Mme le ga jaana, ga ke itse le gore seromamowa ke eng. Monagano wa ka ga o nagane sepe. Ga ke itse gore seroma mowa ke eng, le lenaneo la teng ga ke itse gore ke le le jang. Ke ka moo ke reng ga ke reetse seroma mowa. mme mo nakong e e tlang, nka thabela go itse gore seroma mowa ke eng, le nna ke kgone go ithuta, ke kgone go itse gore fa mongwe a mpotsisa ka seroma mowa, ke mo arabe, ke reng , ka gonne jaanong ga ke itse gore seroma mowa ke eng. Ga ke na kitso ya seo.

fa o batla go connect-a mogala wa gago le Wi-Fi o tshwanetse wa bo wa ya kwa di settings-ing mme o tla fitlhela mo go kwetsweng Wi-Fi, mme o ye kwa polatefomong ya Wi-Fi mme fa o o go tla nna le di-connection tse di tswelelang fano mme le maina a tshwanetseng o itse gore o mo kwa kae, ka sekao ke kwa sekolong sa Hosea Kekana kea itse gore Wi-Fi ya bona e kwetswe leina la Hosea Kekana go nna bonolo gore ke connect-e.

Re ka tlhomamisa jang gore tiriso ya thekenoloji e tlhagelele mo thutong ya sekgale, barutabana ba tshwanetse go itse gore barutwana le bone ba tlhoka nako ya go ithuta, mme ya boitekanelo, mme ya go dira dilo tsa thekenoloji.

Sekotlolo se nang le di-channel di le dintsi. mme ke rata channel ya two oh nine. Mme channel eo tsena kgwele ya dinao fela kgotsa batho ba nwa. Gape nna ke rata go lebelela bolo, ke rata go lebelela , mme ke di lebelela ka disontaga , ka gonne mo gare ga beke ga ke fitlhelele nako ya go lebelela TV, ka gonne ke nako e ke tshwanetseng ke bale, ke dire dilo tsame tse di botlhokwa.

ditlhwatlhwa tsa godimo tsa data di ama batho ba go tlhoka tiro, mme di ba ama ka gore di-data tsa matsatsi a ditlhwatlhwa di kwa godimo. Gape ba tlhoka tiro, ga bana madi a go reka data, mme go na le dilo tse ba tshwanetseng gore ba di dire , tse di ka fetolang maphelo a bona , go tshwana le go lebelela di-email tsa bona gore ba fitlhelele ditiro. Fa go sena data, ga gona gore ba ka fitlhelela ditiro, mme ga gona gore ba ka dira madi. Ka gonne ga ba bolele le ditsala tsa bona kgotsa di-family tsa bona.

Thekenoloji mo matsatsing a gompieno e re thusitse thata. Ke bona tlhabololo, fa go na le dipolatefomo tse e le goreng re buisana le ba losika ba rona kgotsa ditsala tsa rona di le kwa kgole, mme ke kgona go buisana le motho yo a leng kwa Kapa, kgotsa kwa Bokone Bophirima, mme wena yo o nnang mo Hammanskraal . Mme fa o batla molaetsa kwa go yena , o tsaya mogala wa gago, wa mo leletsa, kgotsa o mo kwalela lokwalo la romelwa. Mo matsatsing a se segologolo, o ne o kwala lokwalo mo pampiring, mme o ya kwa posong, mme o le posa, mme o tla fitlhela molaetsa wa gagwe.